E, mehla e fetohile, empa ha re bapisa nako ya jwale le nako e fetileng, o tla fumana hore batho ba kgale ba ne phela nako e telele. Ka lebaka la bohlale le tsebo ya bona ka dijo le dijothollo, mme ba sa fihlelwe ke malwetse a mangata. Matsatsing a kajeno re fumana re sebedisa marangrang, empa marangrang ana a sa re tswele molemo ho tse ding tsa dintho. Ha re bapisa tabeng ena ya hore batho ba kgale ba ne ba kgona ho bona ngwana ha ele wa lelapa la bona, ke tsebo eo re ntseng re e hloka. Hobane mehleng ya kajeno bontate ba bangata ba iphumana ba hodisa bana bao e seng ba bona, ba tseba ha ba se ba le baholo. Sena se ka thusa le ho tlosa dintho tse kareng tsena.

Bophelo ba mokhukhung bona ha bo a nepahala ho hang, hobane ha re ka sheba ka dikgohola ke mekhukhu e amehang ho feta dintho tsohle. Metsi a kenela. Dihohola le tsona di phakisa di nka ona mekhukhu. Ka lebaka leo nna ke bona mokhukhu e se sebaka sa ho dula. E le ntho ya nakwana.

Ka lebaka la hore ke bodulo ba ha nakwana, mmuso wa rona ha o nkele batho bana hloohong ka ho ba sebeletsa. Ditshebetso ha ba di fumane ho hang hobane ho ntso dutswe tabeng ya hore ke ntho ya nakwana. Ba tla thuswa ha ba se fihlile madulong a hoya ho ile. E leng se sitisang hore maphelo a bona a ka tswela pele hobane ba iphumana ba sena metsi hore ba tsebe ho nwa, ba tsebe ho hlwekisa. Ba tsebe ho tshella dijalo tsa bona le tse ding tse ngata. Ba iphumana ba sena motlakase, ba phela ka hara lefifi, hoo ho bakang botsotsi sebakeng seo se ba dulang ho sona. Sena se bontsha hore mmuso ha o na taba le batho bao ba dulang mekhukhung ka lebaka la hore ho thwe ke bodulo ba nakwana.

Taba ya pele ke ho botsa hore bana ba tla thabela ho ya dula le mang. Mme ha sena se se etsahetse, batswadi ka bobedi, motho a ikgethe hore yena o tla ntsha tjhelete e kana ho thusetsa ditlhokong tsa bana kapa tjhelete e kopanywe ka bobedi. Ba ntshe tjhelete e lekanang le ha e sa lekane empa e hlahe ka dikarolong ka bobedi. Ke bona sena se ka thusa haholo le ho tlisa tharollo hore batswadi ba tshwarisane. Ba be le tumellano. Ba eme lentsweng le le leng hore ba arolelane mosebetsi hobane nnete fela motho a le mong a ka se kgone ho etsa mesebetsi ena kaofela. Ba tla tshwanetse hore ba iphe mosebetsi hore mang o tla etsa eng le mang a etse eng.

Ke nahana ha ho thwe mosadi o tshwara thipa ka bohaleng, ho bolela feela hore mosadi ke ho tiya. Mosadi ke ho etsa bonnete ba hore bana ba hae ha ba robale ka tlala, ba robala ba jele. Ha mathata a hlaha, o a emelela. Mme o a thusetsa, a sa kgethe nku ka pere. Mosebetsing ohle o imelang, e ba yena ya emellang ka pele. A ikane le ho itlama, hore o tlo o tswellisa pele.

E, ke tsamaisana di le nako hore rateng mofuta o itseng wa mmino. Ke rata mmino ona wa piano ka lebaka la hore ke mmino o etsang hore motho le ha o nahanne ka thata, o imetswe, o qetelletse ebile o tjekile. O lebetse mathata a hao. Le hape ke tsela e nngwe ya ho etsa hore batho ba ikwetlisa ka tsela e ikgethileng, o sa ye kae kapa kae. O ntse o le hona ka tlung ya hao.

Matshokgo Dumela, le kae? Ee, le rona re teng, mme. Ke ne ke kopa fela ho fitisa molaetsa o hlahang mane habo Palesa. Ntate wa hae o ne a kopile hore ke le tsebisa hore kgwedi e tlang o na le mosebetsi wa mpho ya badimo. E le ona mosebetsi wa ho leboha ha moradi wa hae Palesa a thotse mosebetsi. Mosebetsi wa teng o tlo ba ka Moqebelo, wa di-ten, ho tloha horeng ya bosupa. Batho bohle ba lebelletwe hore ba tle ba apere diaparo tsa setso. O tla tsebisa le ba bang. Ke a leboha, mme. Le tla sala hantle.